Morogo wa letlhaka la lephoi le fa o le lephoi matlhare a lone a jewa a fresh-e kgotsa a apeilwe a thusa mo go phepheng madi le go nontsha sebete gonne gape le morogo wa seting o na le dipolokelo tse dintsi tsa calcium, magnesium le iron o thusa mo go kokobetseng botlhoko le go nontsha diphilo.

Go tsaya lobaka lo lo leele dingwaga di le thataro go fitlha go lesome pele setlhare se simolola go ungwa, peo e tlhoka go robatswa mo sehatsetsing dikgwedi di ka nna pedi kana tse tharo pele e jalwa ka go kgomaretsa ditlhare ena ke tsela e e tlwaelegileng go tsaya lekala la diapole tse di siameng le lengwe mo go ya go ungwang sentle mme le go kgomaretswa mo setlhareng se sengwe tsela eno e potlakisa kgolo mme e netefatsa gore maungo a tshwana le setlhare sa motheo diapole di tlhoka bobalo ka jalo di atlega sentle mo mafelong a a nang le mariga a a batang di tlhoka metsi, letsatsi le mmu.

Go simolola peo ya ditamati rekela peo ya ditamati e e siameng go na le mefuta e mentsi e nyenyane, e kgolo, e e botala le e khubedu jalo peo mo setlhareng se sennye kgotsa mo mekotleng ya kuboko mo godimo ga mmu o o bonolo o nang le phepo e jalwa boteng jo bo nang one centimeter fa dithunya ditlhare di na le makgase a le two go fitlha go nne a matona o ka di o di tsenye mo kotseng e kgolo kgotsa mo tshimong ditamati di tshwanetse go jalwa mo lefelong le le nang letsatsi le le lekaneng tlhatswa mme o latlhele kampose kgotsa manyolo a a sulafetsweng pele o jala.

Go jala rooibos go simologa ka peo, peo ya rooibos e nnye e thata mme e tlhoka tlhokomelo go mela mekgatlho ya go jala tlhokomelo ya peo peo ya rooibos e na le kgotlhopo e e thata fa o batla go ka e gasetsa ka mmu o nang le molora go tshwana le se se diragalang mo molelong wa naga go e jala peo mo mmung o senang metsi a mantsi o nang le drainage e e siameng boteng bo bo ka nnang zero point five go fitlha one centimeter tshela metsi ka bonolo rooibos ga e rate go tsenwa ke metsi a mantsi tlhokomela letsatsi nako ya go mela e tsaya malatsi a ka nna fourteen go fitlha thirty go mela go roba rooibos setlhare sa rooibos o se ka roba morago ga dingwaga tse one comma five go fitlha tse pedi.

Rooibos ga ena kafeine ka jalo e molemo go nwa bosigo ga e go tsenya boroko jo bo sa itumediseng jaaka kofi kgotsa teye e nngwe e siametse ba le moimana bana le bagolo e thusa mo go tokafatseng pelo e tokafatsa masole a mmele e kokobetsa mathata a letlalo e thusa mo borokong e ka thusa mo tlhokomelong ya monagano e kokobatsa bogole jwa mala e ka thusa mo boima jwa mmele ka kakaretso rooibos ke tee ya tlhago e e senang kotsi ga ena kafeine e sireletsa pelo.

Balemirui ba samagana le diphetogo tsa bosa rooibos-o e gola mo mafelong a a nang le pula e e kwa tlase le bosa jo bo mo tekatekanong go dirisa dipula tsa tshimo tse di laolang metsi go lema ka nako tse di siameng go ya ka semelo sa bosa dikokwane le malwetse a ditlhare ditshenyegelo tse di kwa godimo le mebaraka e sa tlhomameng go tlhoka didiriswa le kitso ya thekenoloji ka kakaretso rooibos-o

Dingwe tsa dikgwetlho ke diphetogo tsa bosa rooibos-o e gola mo mafelong a a nang le pula e e kwa tlase dikokwane le malwetse a ditlhare rooibos-o e ka amiwa ke dikokwane tse di jewang makgasa kgotsa metlhare ditshenyegelo tse di kwa godimo le mebaraka e sa tlhomameng tlhagiso ya rooibos e ka nna le ditshenyegelo tse di kgolo mmaraka o ikaegile ka ditlhokego tsa lefatshe mme diphetogo di ka ama theko ya thobo go tlhoka didiriswa le kitso ya thekenoloji balemirui ba bannye ba ka se nne le madi a a lekaneng go reka didiriswa tsa motlha tharabololo go tshegediwa ke mafapha a puso le mekgatlho ya temo.

Go dira jam-e diphaphata tsa maungo, maungo a a lekanang diperekisi, ditlhapi, diapole diterebe tsela eno e thusa go oketsa botshelo jwa maungo le go dira setlhagiswa se se tlhotlheletsang mmaraka go dira matute maungo a a lekanang a omiswang ka letsatsi kgotsa ka ditlamelo tsa thekenoloji.

Panana e bonolo go e ja ga e tlhoke go apewa, e tletse potassium le maatla, apole e na le fibre le vitamin c e kgona go nna lobaka lo lo leele fa o e bolokile sentle lemune ke eng fa e jewa thata e tletse vitamin c e tokafatsang masole a mmele e jewa e le fresh-e dirwa juice kgotsa e dirwa dikuku le di-jam-e diterebe di jewa di le fresh-e kgotsa di dirwa juice di monate ebile di tletse di-antioxidants tse di sireletsang pelo legapu ke eng fa le jwa thata le na le metsi a mantsi le namune ebile le le fefosa.

Morogo wa khabetšhe o botlhokwa thata gonne o na le dikotla tse di siametseng mmele tse di agang le mmele morogo wa spinach-e le ona o botlhokwa thata mo dijalong tse di tala di siametse mmele ebile di fa mmele maatla.

Seabe sa dithoro le mabele mo temothuong ya segompieno le mo dithulaganyong tsa dijo go botlhokwa go tlhaloganya gore dithoro le mabele ke mefutafuta ya ditlhare tsa dijo tse di nang le tshimologo ya sekae mme mo temothuong ya segompieno di tswelela go nna botlhokwa ka ntlha ya seabe sa tsona mo pabalesegong ya dijo, ikonomi le tikologo.

Wine farming ke temo ya morara e iketleletseng tlhagiso ya wine morara ke jala e ikgethileng e e jalwang ka kelotlhoko mo mafelong a a nang le maemo a loapi a tshwanetseng mme e na le seabe se segolo mo ikonoming ya temo le mo di tlhagisong tsa setso jalo ya morara morara o jalwa mo dithabeng ko go nang le letsatsi le le lekaneng mefuta ya merara ke e mentsi wine grapes ke mofuta wa dijalo tse di jalwang e le jalo morara ga o jelwe fela ka ntlha ya dijo jaaka go jewa ditlhokwa mme o jalwa ka ntlha ya tlhagiso e ikgethileng ya go dira wine ka jalo e tsewa e le jalo.